Into eyodwa engingayishintsha mayelana namabhasi ahamba amabanga amade eNingizimu Afrika. Kungaba ukuthi udrayiva akahambi eyedwa baba babili, noma babe bathathu. Ngoba wonke umuntu uyakhathala, uyadinga ukwenza isikhathi esanele sokulala nesikhathi esanele sokuhlala, uphinde unyakazise umzimba. Ngaleyo ndlela-ke lo munye uzothi uma edrayiva, lo omunye uyena obheka ukuthi abantu bakhokhile basahleli kahle, ofuna amanzi uyanikezelwa amanzi. Lo omunye ngaleso sikhathi ulele. Ngale nkathi makavuka omunye, uyena mhlampe oseqala phansi naye. Asho ukuthi, hhayi bo, nikani thathani nanka amanzi, asihambeni siyochama asenzeni ukuthi. Ngaleyo ndlela-ke angeke zibe khona iy'ngozi emabhasini. Azokwazi amabhasi ukuthi njalo ayafinyelela la aya khona ngesikhathi, wonke umuntu uphephile. Ukushintsha nje odrayiva bekwazi ukushintshana kungabi udrayiva oyedwa ibanga elide kakhulu.

Likhona ibanga elide engalithatha ngihamba ngebhasi, ngangisuka eNyukhasela ngiya eGoli. Ukuhamba ngebhasi-ke kuyaye kuthathe u-five hours, noma u-six hours, akufani nokwe thekisi. Ngathi ngisahamba-ke ngangifaka imiculo kwifoni yami, kuyiyona engikwazi ukusiza ngayo ukuthi ngilibazise indlela, ngafaka ama-earphone ngaze ngafika la ngiya khona. Endleleni-ke ngalala ngenzela ukuthi ngingaboni ukuthi hhayi-bo isikhathi sesihambe kangakanani. Lapho ngiphaphama veli sesiphakathi maphakathi nohambo lwethu. Ngabe sengiqala-ke ngifaka ama-earphone ngaqhubeka nohambo ngaze ngafika. Nokuxoxa-ke nabantu abaseduzane kuyalekelela uthi ungena ebhasini ube uxoxa nabantu abaseduzane. Ngale nkathi seka qala umuntu elala usuyakwazi wena ukufaka ama-earphone, noma nawe ulale. Ngaleyo ndlela awuzukulubona-ke uhambo ukuthi lude kangakanani.

Uma usebenza-ke uhamba ngethekisi, iy'ngqinamba ohlangabezana nazo ziningi. Ngoba ithekisi into yokuqala eyenzayo ayifiki ngesikhathi. Uma kunomuntu osuke e-late, yona isiqhamukile, uyifica ihlehla iyomushayela i-bell kubo ukuze ekwazi ukuphuma. Nawe nga la ulindile ukwazi ukwazi ukufika emsebenzini ngale nkathi ithekisi ihlehla iya emuva, wena nga la uzoba late. Kuphinde futhi kube ingale nkathi-ke itheksi sekuthiwa amatekisi anesiteleka, awusakwazi ukuyogibela iteksi, ngoba amateksi atelekile awusakwazi wena ukuyofika emsebenzini. Sekumele manje-ke ufonele emsebenzini uchazele abakuphethe ukuthi wena uyaxolisa ukuza emsebenzini ngoba kunesiteleka samathekisi. Ukuhamba ngethekisi kuhlezi kuney'ngqinamba njalo ngoba awukwazi ukwenza into efunwa nguwe ngesikhathi ofuna ngaso. Ulandela yona, ukuthi yona ngaleso sikhathi ithini bese ima nawe uphumelela.

Mina-ke uma ngigibela ibhasi ngiyigibela endleleni yangasekhaya ngoba amabhasi uma esuka edolobheni andlula ngakhona. Asikho-ke isidingo sokuthi ngigibele la ngiye edolobheni ngithathe ithekisi la lingise edolobheni ukuze ngifike ngidilike ngiphinde ngigibele ibhasi. kanti uma ngizoyilinda la esitobhini esingasekhaya ngiyakwazi ukuthi ngisheshe ngigibele kanti futhi nemali ayibe isafana nemali engizobe ngisuka ngayo phakathi erenke. Ngaleyo ndlela-ke, ngiyakuthanda ukugibela ibhasi ngasekhaya.

Hhayi bo, mfethu ingoba ungasiboni ukuthi sime elayinini nathi, ngoba kudala simile la. Ingoba mhlampe uhambo lwakho lona lubaluleke kakhulu ukudlula olwethu yini? Buka manje silokhu simile kugcwele, uyangenela. Ungenela ukuthi abantu abasemuva benze njani? Nawe y'cabanga nje, uy'fake ey'cathulweni zethu ukuthi kusukela ngo-eight simile la, u-three manje asikaze sifike phambili wena usuzongena. Kusho ukuthi ubani okumele ahlehle angangeni? Kwalawo mathikithi uma kuwukuthi ayaphela wena ngoba usuphambili, ubani ongezukuhamba? Ubungasigcini ngani isikhathi? Ubungavuki ngani thina sivuka? Yimbi nje lento oyenzayo, siphumele elayinini ngaphandle kwalokho sobiza amasekhurithi. Nxa, ungazosijwayela kambi.

Umngani wami-ke lona-ke yena wayesuka emakhaya eya edolobheni. Mayefika edolobheni wafika sekuhlwile, kwawukuthi kuyamuphoqa-ke ukuthi manje akanxenxe ley'moto lezi zey'nkampani ezithuthanayo ukuthi ikwazi ukumuhambisa endlini. Uthi wayengenalo ulwazi kahle ukuthi ley'moto zihamba kanjani ngoba phela akasuye umuntu ovamise ukucela ley'moto ukuba zize zizomulanda. Kodwa-ke ulwazi ayenalo, wase eyazama ukulusebenzisa. Uthi mayefika khona hhayi umshayeli uyena, kepha manje indlela asebehamba ngayo akayiboni kahle, noma engasakhumbuli kudala agcina la ayakhona kodwa uyakukhumbula okunye. Uthi, hhayi, emva kwalokho umshayeli nje wabe esingena ey'mobeni, wathatha iselula, wathatha imali, wathatha yonke into. Uthi wabonga ukuthi-ke akazange amubulale. Kunalokho wamutshela nje ukuthi ngelinye ilanga akobheka angaphinde abhayizele edolobheni. Wasinda kanjalo, kodwa nje yonke into yakhe eyayikuyena bayithatha. Wasizwa abantu abase bezidlulela ukuze efike la eyakhona.